Iinkonzo zemali yaseiPhone zinceda abazali kakhulu ekuhlawuleni imali yesikolo okanye eyunivesithi kuba zenza kube lula kakhulu. Kukhuselekile kwaye konga ixesha. Umzali angathumela imali ngqo kwiakhawunti yesikolo esebenzisa ifowuni ngqo ngaphandle kokuhamba eyokuma ilayini ende ebhankini okanye ukunika umntwana imali ngesandla, nto leyo enokubeka ubomi bomntwana engcuphekweni.

Ukuba nendlu ephakathi kweminye imizi unokuyirentisa njengendawo yokuhlala okanye njengendawo yabahambi ukuze ikuzisele ingeniso. Ndikhetha olu hlobo kuba lwenza ukuba impahla yakho ingahlali ingenzi nto. Ikwazi ukuzihlawulela iindleko zayo ezifana nerhafu, ulondolozo kunye nezinye iindleko ngelixa ukwakha ingeniso ehlala ihleli.

Xa umntu eboleka imali yokuthenga imoto inzala yenza ukuba abhatale ngaphezulu kunemali ayibolekileyo. Oku kungenxa yokuba ibhanki ifumana inzuzo ngokumboleka imali. Ukuba inzala iphezulu imali eya kuhlawulwa nyanga nenyanga iyanda, ukuba iphantsi iyancipha. Ngoko ke kubalulekile ukuqwalasela inzala phambi kokwamkelwa imigaqomali ukuze ungagqithiseli imali engekho mngeni ekubhataleni.

Phambi kokutyala imali kwindawo yokuhlala kubalulekile ukuqwalasela indawo, iindleko kunye nemfuno yokuqeshisa. Indlu ekwimeko entle kwindawo efunwa kakhulu inamathuba aphezulu okuzisa ingeniso entle.

Ndiza kukhetha ukuboleka imali ebhankini hayi kulaa mama kuba ibhanki inika imigaqo ecacileyo nemithetho, inzala ecacileyo kunye nexesha elide lokubuyisa imali. Ukuboleka imali enkulu kumntu ongaqinisekanga ngeenkcukacha zomthetho kunokubangela ingxaki njengoxinzelelo okanye imithetho engacacanga xa kuza kubuyiswa imali.

Umzali unokusebenzisa iindlela ezifana nezinye iintlawulo zefowuni, i-EFT okanye iPay at or EasyPay ukuze ahlawulwe imali yesikolo ngaphandle kokuhamba. Le ndlela isiskhuselo kunye nokufikeleleka ngokukhawuleza.

Umsebenzi wengxowa imali yomhlalaphantsi, pension fund, kukugcina imali ukuze abantu bakwazi ukuphila ngemali yokuphila emva kokuphuma emsebenzini. Imali igcinwe kumxholo wesikhumbuzo kwaye imbuyekezo ibhalwe kubo yonke iminyaka yokusebenza. Emva kokuphuma emsebenzini umhlalaphantsi uphumeza umnikelo othile ukuze uncede umntu ukuba aqhubeke nokuphila ngendlela efanelekileyo.

Umalume kufuneka aqaphele ukuba ukuya koomatshonisa nokuba isixazululo esivela kwiimeko ezinzima zemali ayihlangabezani nemigangatho yemithetho yesikhumbuzomali. Ukuba usebenzise imali engavumelekanga okanye engafanelekanga oko kunokuphosa iziphumo ezingalunganga ezifana nezibopho zomthetho okanye ukubolekwa kweemali okunzima.

Ukuba umqeshi akabhatali imali yerenti qhagamshelana naye umcele ukuba ahlawule. Ukuba akayiphenduli phosa isaziso esisemthethweni. Ukuba isimo sisaqhubeka faka isicelo sokukhupha umqeshi ngokwezomthetho.

Njengomqeshwa onobubele nceda usapho ukuba luhlale luthumele zonke izimvo, izicelo kunye needokhumenti ezifunekayo kwiinkampani zeeinshorensi. Ngaphandle kokulibazisa zihlala zibhale izicelo zihlaziywe ngokukhawuleza xa zonke iinkcukacha zifakiwe. Ngoko ke kubalulekile ukugcina irekhodi elicacileyo leminyaka.